Igusha xa inebhula uboya bayo buyaxhwitheka, abufani, abuqini buyathamba nombala wawo uyatshintsha. Kungoko ke umalusi kubalulekile ukuba aziqaphele iigusha ukuba uboya bazo bunjani na ukuze bazawubona igusha xa inebhula naxa ingenabhula. Enye into ebalulekileyo yeyokuziseza iigusha, imfuyo ukuze ingasuleleki kwisifo sebhula.

Ixabiso lamafutha lwezithuthi endizisebenzisayo kwifama yam liphezulu kakhulu, ngoko loo nto iye ibangele ukuba kube khona ukusilela kwemali nongenzi imali eninzi kwimfuyo yam ngoba kaloku imali eninzi iya ekuthengeni amafutha wezithuthi. Kodwa ke kubalulekile ukuba izithuthi zam zonke zibe nawo amafutha ukwenzela ukuba umsebenzi uqhubeke kakuhle apha kwifama yam.

Ukukhuthaza ulutsha ukuze lube nomdla kwizinto zolimo kokokuba kubekho iimfundiso ngezolimo. Ulutsha lufundiswe ngeendlela ezincinci zokulima nothi ngeendlela ezinkulu ukwenzela umntu ayazi ukuba angaqala kancinci kangakanani ukuze aye ekhula. Enye into yeyoba ingase ulutsha lufumane inkxaso ngokwezemali ukusuka kurhulumente ukwenzela kube lula ukuba bathenge izinto abayothi bazidinge ukuqala ukulima kudidi olusephantsi bazokwazi ukukhula.

Xa kuthethwa nge-land reform ndicinga ngokubuyiselwa komhlaba ngokulinganayo kubantu bawo. Ndicinga ngophuhliso okanye ngophuhlo kwiindawo ezihlelelekileyo. Ndicinga ukuphuhliso kwezolimo into eyobangela ukuba abantu abahlelelekileyo nabantu abangathathi ntweni bazotsho bafumane khona amathuba wokukwazi ukuzenzela indlela yokwenza imali ngokwezolimo nangokwemfuyo.

Imicelimngeni ethi iye ibe khona ngokufuya iigusha, okokuqala, zizifo ezithi iigusha zibe nazo ezinye zazo eziqula eziquka ibhula. Ukubiwa kwemfuyo, ukunqaba kwamachiza nongabi namali yokuthenga amachiza okutofa nokunyanga iigusha xa zinezifo, imbalela ethi ibe khona ebangela ukuba kube nzima ukuba iigusha zifumane iindawo zokutya, ukuquka ezinintsi.

Ndicinga iindlela ezintsha noqeqesho malunga nokufuya zingawanceda kakhulu amafama alapha eMzantsi Afrika, ingakumbi kwimveliso. Ukuvelisa imfuyo ngexesha elifutshane nokubapha iindlela zokwenza ezintsha ukuncedisana namacebo abebewasebenzisa. Ngoko ke kuphuhlise ingeniso, kuphucule nendlela abenza ngayo izinto.

Ngolwazi lam, xa ulime iitapile kufuneka ube nomhlaba omkhulu kwaye umhlaba wakho uchume. Into ke ethi ibe nzima yeyoba xa umntu elime iitapile azilime endaweni encinci abe nomhlaba wakhona womile engachumanga, loo nto ke iye ibangele ukuba zingakhuli kakuhle apha ngaphantsi komhlaba okanye isantya ezikhula ngaso sibe sincinci. So ndicinga ke ubulula kuloo nto kokoba umntu enze sure ukuba umhlaba wakhe uchumile kwaye umanzi.

Ndiyibona iyindlela erayithi nenkqubo entle eyokubuyekeza abantu ngemali kwimihlaba yabo ethe yathathwa yasetyenziswa okanye eceba ukusetyenziswa. Kodwa ke ngamanye amaxesha imali abayifumanayo iye ibe yimali encinci ujonga imindlela imihlaba yabo emikhulu ngayo. Enye into ke akukho lula usebenzisa umhlaba, kungcono ukuba ufumane imali uphucula impilo yakho.

Into eyenza kube lula ukulima iminqathe ngumhlaba ochumileyo, othambileyo, omanzi not umhlaba owomileyo kwaye apho umntu alime khona kufuneka ibe ngumhlaba omkhulu ukwenzela zikwazi ukhula kakuhle iminqathe leyo.

Ukulima kufuna umhlaba wakho uchume, umhlaba wakho ungomi, umhlaba wakho ube manzi ukwenzela nantoni na oyilimileyo izokwazi ukukhula ichume kakuhle ngaphantsi komhlaba.

Xa ungumlimi uceba ukuthengisa imfuyo , izivuno zakho kwiindawo ezithile kubalulekile ukubala ukuba uzovuna kangakanani uthengise kangakanani. Ekuthengiseni kwakho ingakanani inzuzo ozoyenza, kule nzuzo uzoyenza ingakanani imali ozoyisebenzisa ukuthutha izithutho zakho, kuquka ke amafutha eemoto ezizothutha ukuba uzosebenzisa ezakho okanye imali ozokuyibhatala ukuba uzoqasha izithuthi ezithi ezithile.